Mina ekhaya ngisewumntwana, izinto ebezakhiwa, bekuyisiginci esasakhiwa ngethini lamafutha ebese kufakwa induku kanye nezingcingo ukuze sikwazi ukuthi sisebenze. Futhi sasibaluleke kakhulu kimi ngoba uma ngabe sesikhala sicula sasikhombisa ukuthi siyawaqeqesha amakhono ethu okudlala isiginci kanye nokucula. Ebese kuzoba futhi umama izinto ayezakha ngesandla, ngewuli ezikhroshwayo ezihlukahlukene. Ezinye kube ezokugqoka, ezinye kube ezokuhlobisa, ezinye kube yizo ezokukhava zona izinto zokukhalisa umculo.

Isiko lamalobolo likhombisa ukwakha ubuhlobo kanye nobumbano phakathi kwemindeni emibili, futhi ligqugquzela ukuthandana kanye nokubumbana nibe munye. Njengoba kunesikhathi lapho kusuke kushintshiswana khona ngezipho, kunezipho eziya ngakamakoti, kuphinde kube nezipho eziya ngaka mkhwenyana. Futhi likhombisa ukwesekana kuzona zonke izikhathi. Ngabe izikhathi ezinhle, ngabe izikhathi ezimbi, ngoba nisuke seniyihlobo. So niyahambelana emicimbini, ngabe kuyashadwa, ngabe kushoniwe, ngabe kunemicimbi yabantwana bayakhuliswa, niba munye.

Omama phela yibona okumele bagqugquzele ubudlelwane obuhle phakathi kwemindeni nokufundisa ikakhulukazi abantwana. Kumele futhi omama babe isibonelo esihle emindenini yabo. Lokhu okufundisa abantwana kube izinto nawe ozozenza nozozigqaja ngazo, ube yisibonelo esihle ebantwaneni nasemndenini. Kumele omama bafundise abantwana futhi besebancane ngoba isiZulu siyasho phela sithi, ugotshwa usemanzi. Kumele bavuleleke bakwazi ukuxoxa nemindeni yabo kanye nabantwana ukuze nabantwana nabo bezovuleleka ukukhuluma nabo.